Njengomfama, ukuze uqaphele ukuba imfuyo yakho inezilonda emlonyeni nasemanyaweni, kufuneka rhoqo umane wenza uhlolo, uzijonge, uqaphele nendlela ezihamba ngayo, nendlela ezenza ngayo izinto. Ngaloo ndlela, uzokwazi ukuqaphela ukuba kukhona into engaqondakaliyo, kuzokwazi ukuthi uyikhawulezisele.

Kweli cala laseYurophu sineNetherlands, sibe neUK, sibe neGermany, sibe neFrance neBelgium. Then siye kweli cala laseAsia, yiChina, yiJapan, yiHong Kong. Then siye eMiddle East and Afrika, yiUK, Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Nigeria. Then siye kweli cala laseAmerica, yiUnited States, yiCanada. Lawo ke ngawo ke amazwe athenga izivuno zalapha eMzantsi Afrika.

Ewe, ingabanceda kakhulu ngoba bazokwazi ukuba ne-access to fresh produce and kwaye izo inkhrisa ne-physical activity. Kwaye izo imphruva ne-mental health yabo. So, kunganceda kakhulu ukuthi kufundwe ngayo loo nto.

Zinintsi iziqhamo engathi zikhule elunxwemeni. Ndingazibala nangona ndingasoze ndizibale zonke. Ziziqhamo ezifana noo-coconuts namazambane, iminqatha nemifino, nezinye ke ezifana noo-sugar cane nama-pineapple nabootaro. Ziye zikhule ngaselunxwemeni.

Ukufuya iihagu akukho lula tu ngoba kaloku uye ujongane nezinto ezifana nezempilo ngoba ihagu iye ibuye ibe nezifo ezifana nee-swine flu, nee-pneumonia kwaye ibe nazo neembungulu Kwaye ihagu iyayenza ingxolo futhi nevumba, apho kufuywe khona ihagu kuba nevumba and iihagu zifuna indawo ethe ukuvuleka, ispeyisinyana esikhulu. And enye into ngeehagu, akumelanga uzidibanise nenye imfuyo ngoba kulula ukuba zidlulise izifo, umkhulu umonakalo ongenzeka apho.

Ukutyala itswele kunomvuzo omhle nangona ngamanye amaxesha kubuye kube khona ubunzima. Kodwa ke xa siqala apha emvuzweni omhle, kulula ukutyala itswele and itswele linemisoco edingekayo and enye into erayithi ngayo i-pest and disease

Ewe, abantu basesenawo umdla wokuthi bakhulise iigadi ezithi zixhase abantu.

Umfama osaqalayo kufuneka abanee-clear goals ne-vision, abe nayo ne-business plan kwaye arejiste ibhizinesi yakhe yokufama. Abe nomhlaba kunye ne-infrastructure infrastructure, abe nento zokusebenza, ii-equipment nee-supplies, kwaye abe nayo nemali yokuqala ishishini lakhe. Eyona nto

Ndingazithengisa kuma-local markets kunye nama-online marketplaces. Ezinye ke ndenze ngazo ii-frozen corns kwaye ndenze nama-cornflour. Ndimakethe izinto zam kwi-social media.

Imingeni uMzantsi Afrika ojongene nayo xa uzama ukufezekisa ukubuyiselwa komhlaba ngobulungisa nangempumelelo, lurhwaphilizo kunye ne-bureaucracy kunye ke nezinye ezifana nee-insecure land tenure kunye nama-post settlement , kunye ne-lack of post-settlement support.

Eyona inzima kakhulu kukutyala ehlotyeni ngoba ukutyala ehlotyeni, uye ujongane nezinto ezinintsi. Izinto ezifana neemo yezulu nee-salt temperature, nezinambuzane nezifo kunye namanzi. Kuyaxhomekeka ke ukuthi ukuphi nendawo ngoba kwezinye iindawo ehlotyeni kuyanetha, kwezinye iindawo ehlotyeni kuyatshisa, iimvula zinqabile. So, zizo ke izinto othi ujongane nazo ezo xa utyala, kude kube ngcono xa uvuna.

Mna ndicinga ukuba yinto entle nangona izohambe ibe nako ukungabi nabo ubuhle. Singaqala ngobuhle bayo, izophromowutha i-social justice kwaye inciphise nokungalingani kwabantu eMzantsi Afrika, leyo bubuhle bayo. Bese abantu xa befumana imihlaba, abanazo izakhono, bazoyenzantoni imihlaba, bazoyigcina? Kungangcono if lemihlaba bazoyisebenzisa ukwandisa amashishini, banyuse namathuba omsebenzi.

Into endingabaxelela yona kukuba banalo na ulwazi ukuthi akhona?

Into endiyibona ibe ngunobangela kakhulu kwaye ihamba phambili, yingoba ayinankxaso kakhulu kurhulumente into enamafama. Kwaye mandulo, into yasefama kwakusetyenziswa kakhulu abantu abamnyama ngexesha le-apartheid, so ngoku kusasenzima ukuthi balandele kakuhle umthetho. Yingako ndisithi urhulumente akayixhasanga kakhulu into enamafama ngoba ngoku into eyenzekayo, akulinganwa efameni and abanayo neyuniyoni. Nale nto ke yokuthi ke kusetyenzwa seasonally. And abantu abanintsi abasebenza emafama, ngabantu abangafundanga, abangenazo nezakhono, yingako bexhaphazeka, bengarholi kakuhle.

Kungaxhomekeka ngoba andinazo izakhono zefama. Ndingabona kungcono ukuba ndiqeshise ngayo, ndiqashise abantu abanazo izakhono zokulima.